Maswabi ke gore ga ise ke pagame sefofane, mme keletso ya ka e ne e le gore nka pagama sefofane ga ne ke ya ko mafatsheng a kwa ntle. Itemogela ya me ke nako ke batla go ya kwa Durban, mme maswabi ke gore ga ka feleletsa ke kgonne go pagama sefofane. Bonneteng ke gore tsatsi le ke pagamang sefofane, nka utlwa e kare mowa waka wa fela ka gore ke tshaba lefaufau.

Le nna ke mongwe wa ba bantsi ba e leng goreng toro ya ka ke go ipona ke pagame sefofane. Mme bothata ke gore ke tshaba go pagama sefofane, se e leng gore ka se tshaba. Ke na le monagano wa gore e ga ke le ko lefaufaung sengwe sa naya phoso, mme ra wela fatshe ra tuka, ka gongwe ke kakanyo fela jaaka re shebelela di-movie.

Kgato ya ntlha ya gore o ka pagama sefofane go fofela kgotsa go etela naga e nngwe, jaaka bo Nigeria. O tshwanetse go ya kwa boemela fofaneng o reke ticket-e ya go ya ko o batlang go ya teng. Ga o fetsa o tla emela mmui o tla go botsang gore sefofane se tlile go tswa ka nako mang. Mme o ete o ye ko sefofaneng seo sa nomoro e tshwanetseng o ye ko nageng eo. Ga o feta o bafa ticket-e, mme wa kena ka mo sefofaneng. O a nna wa emela molaetsa wa gore o tsenye lebanta, mme sefofane se fete se boe se ye ko nageng e o tlabo o ya ko go sone. Mme ga o fitlha koo fologa mme go na le ba ba tlabe ba go emetse ka kwa, go go bolelela gore ke Nigeria. Mme o tla tsaya ditekisi tsa go ya ko di motsetorojana o batlang go ya teng.

Tsela e dibese di tsamayang ka yone mo torotswaneng ya ka, di tsa lobaka lo loleele gore di fitlhe. Mme madi a teng a kwa tlase nyana, le go tsaya a ko gore o fitlhe ko lefelong le lengwe le o tshwanetseng go ya ko go yone, ka gonne e tsamaya e ema torotswa ka torotsana mo bese e tshwanetse e eme teng.

Gompieno dikgwebo di le dintsi tsa dibese di latlhile mekgwa o le wa go dirisa karata ya pampiri. Mme ba dirisa karata e botlhale, e le ya gore ga o baa ko motšhining, e a be e go ntshetsa . Mme dikgwetlho kgotsa mathata a re kopanang le one go di dirisa, ke gore nako dingwe ga di bereke, kgotsa di felelwa le ke nako, bo go tshwanetse gore o ye ko go dira e nngwe mme o lefele gape.

Selo se se dirang gore o nne mokgweetsi yo o siameng wa bese, ke gore ga bapagami ba tsena kgotsa ba le teng o nne o ikokobetse ka nako tsotlhe. Gonne re tswa ko malapeng a a farologaneng, jaanong go boloka tiro ya gago o se tseege maikutlo, ka gore bapagami ba na le go nna le dipelo tse di khutshwane, ga karata e sa dire kgotsa motšhini wa go dirisa karata thata o sa dire. Jaanong gore o nne o le pelonomi go thusa gore mmereko wa gago o nne bonolo.

Dikotsi di le dintsi di ka diragala ga go na le strike-e, ka gore bangwe ba fisa di-bus-e mme e re ama ka gore, batho ba le bantsi ga ba kgone go ya tirong. Ka gore bontlha bongwe ba bone, ba tla ka karata e le kgwedi yotlhe. Madi a le a go ba fitlhisa kgwedi yotlhe, ke ka moo tlabe motho a sena madi a gore a ka ya go pagama thekisi, ka a setse a tladitse karata ka matsatsi a le shome a mararo le bongwe ka kgwedi yotlhe.